ke nahana hore re ka kgona ho kadima koloi ya rangwane hoba ke tekesi e kgolo re ka hira yona, hoba re bangata re tsamaya re le leshome. Re tsamaya re le leshome re bangata haholo bonyane re tla ntsha ya petrol re tla utlwa ka yena hore na ena o tla batla bokae, ke nahana hore e ntse le maemong a matle e ntse le maemong a matle, e ka re tsamaisa ya ba ya re kgutlisa kannete. Le nako e fetileng ha ne re ile hae e la re tsamaisa o la re re la ra kopa yena hoba re ne re le bangata re le re le robedi, ya ba ra mo kopa hore a re tsamaise kannete ha ka ba ba le bothata. Ke tla leka hore nke ke bue le yena nke ke utlwe hore na a ka se kgone hore a re felehetse? Haeba a sa kgone re tla bona leano le leng hore na re etsa jwang.

Ha re nka leeto le letelele, ho na le ntho tse ding tse re tlamehang hore re di tsebe ha re nka leeto le letelele. Tabeng ya ntlha, re tlameha re tsebe hore o tlameha o nke diphahlo tse lekaneng, hore hao fihla pele metseng ya batho o se ka ba sokodisa batho ka ho kadima diphahlo. O tlameha o pake dintho tsa ho hlapa ka mokotleng wa hao, o tsebe hore ha o fihla pele ha o sokodise batho ka ntho tsa ho hlapa. O tlameha o nke sesepa, o nke diphahlo tsa ho tjhentjha tsa bosiu, o nke liphahlo tsa hore bonyane ha o fihla o nno tjhentjhe ha o ya mabenkeleng motshehare. E se ka re batho bao kuka jwalo ka motho a senang letho, tseo ke taba ya bohlokwa.

Ditekete di eme ka tsela enana tse yang Durban-e. Dibese tsa pele di tla tsamaya ka hora ya borobedi, tsa bobedi di tla tsamaya ka hora ya leshome le motso o mong. Dibese tse tsa ho qetela di tla tsamaya ka hora ya pele, ditekete tse tla bang cheap ke tsa hora ya pele hoba ke tsona tsa ho ketela tse tsamayang e se e le motshehare. Nka thabela ho rekisetsa bareki ditekete tsena, nka ba le kgahleho ho ba tsena tsa tsa hora ya ya pele, hoba ke tsona tse tsa ba save-ela tjhelete ya bona hore ba se ka senya tjhelete e ngata haholo. Empa hee la di le mona le dieha ho fihla ka nako mo di yang, empa teng hee di tla fihla.

Ke nahana hore bakganni ba di Uber ba ka etsetsa bo nkgono le bo Ntate moholo molemo wa hore ba ba nke ka di-Uber le di-Bolt tsa bona. O tla ba etsetsa monyetla o moholo haholo hoba batsofe ba tla beiwa dihekeng moo ba dulang teng, mme e tla ba bobebe haholo. And-e bana ba bona ba tla ba thusa ka ho kena di-inthaneteng ba ba Bolt-ele di di Bolt-e ba ba etsetse le di-Uber, haeba ba sa kgone ho tobetsa mehala ena ya sejwalejwale, e tla ba bobebe haholo ho bona.

Ke nahana hore taba ya di-strike tsa di-taxi e kotsi haholo ho rona bapalami, hoba ka nako engwe ba na le hore ba ntshe dithunya tsa bona kapo dibetsa tsa bona ba lwantshane ka tsona, ebe le rona re le bapalami rea ameha kotsing tseo. Jwale ke nahana hore re le bapalami re tlameha ho strike-a le rona hore kannete bapalami ba ba re bapalami re strike-e hore bakganni ba tlohelle di-strike tsa di-taxi, mme ho etswe meeting kapo kopano ho buisanweng hantle hore na hobaneng ho strike-wa hakalekale taba ena e sa bue hore e fele?

Ke nahana hore re tlameha re re etse bonnete ba hore ditekete re di rekile pele re fihlella di airport-o re santsane re le sebakeng se re leng ho sona. Re ka nna re kena marangrang ra sheba hore na ditekete na di tsamaya jwang re so ka re ya airport-o, hoba ha re ka fihla airport-o pele re tlo fumana hore ditekete di ya re turela re se re tlohile re fihlile airport-o. Ebe ha re sa kgona ho lefa, ebe se le taba ya hore re kgutlela morao, ke nahana ha re ka kena marangrang pele ra sheba ditekete hore na di eme jwang lebenkeleng. Re ka kgona hore re shebisane ka ditekete tsena, ke nahana hore re ka nka sefofane se kang se batla se le hodimonyana ka diporaise. Bakeng sa hore tsela ena e telele e re tla tsamaya, ho batlahala sefofane se matla ebile se tla kgonang hore se re fihlise ka pele nako e sa dumela.

Bakganni ba di tekesi ba rata ho lwantsha batho ba di-Uber, bakganni ba di-Uber le ba di-Bolt. Taba ena ke nthwe re ka rarollang ka hore bakganni ba di tekesi ba ka nna ba sebetsa motshehare le hoseng, ba di-Uber ba sebetse ha e le bosiu, hoba hase ntho e ka ba rarolleha ntle le hore ho fanwe dinako tsa hore ba bang ba tla sebetsa ka nako e feng, Ba bang ba sebetse ka e feng. Bakganni ba ditekesi ba batla e be bona feela ba sebetsang ho tsamaisa baeti.